Ukuhlela nokuhola imikhuleko, abaholi bakamoya bahlala beqinisekisa ukuthi imikhuleko iyahambisana nemikhuba ethile yenkolo, futhi umoya wokukhuleka uba nomphumela ongokukamoya, kubabambiqhaza. Ukugqugquzela nokuphakamisa umoya wokuzithoba. Emakhosini yokuqamba amagama, abaholi bakamoya balungiselela izikhathi khona ezithile zokuthandaza, noma ukukhumbula izikhathi ezibalulekile. Lokhu kuvame ukugqugquzela abadlali ukuthi babe nokuzethemba, ukuzithoba, kanye nokuhlonipha.